Oomatshonisa banika abantu into abayifunayo. Iibhanki, ezi zisemthethweni, azibaniki abantu into okanye uncedo abalifunayo.

Kufuneka undinike isazisi saseMzantsi Afrika, ubungqina bendawo ohlala kuyo, iphepha elibonisa umvuzo wakho, amaphepha ebhanki yakho, iphepha lemali engenayo nemali ephumayo.

Angazuza imali nyanga nanyanga.

Inzala yakhe ithi fifty pesenti. Inomahluko kuba kaloku akahambi ngomthetho obekiweyo.

Ndinemincili kuba kaloku ndiyakwazi ukubeka isonka phezulu kwetafile ngenxa ye-UIF.

Ibhanki yakho kuyafana ungathi isesandleni sakho kuba uyakwazi ukuyisebenzisa nanini na ufuna. Awumi zityhuwini kwaye ungayisebenzisa usekhaya, ushophisha, ulele phezulu kwebhedi, nanini na ufuna

Inzala yakhe ithe xhaxha kuneyasebhanki kwaye yena angandophula imilenze xa ndingayibuyisanga imali yakhe.

Kulula ukuthumela imali edyunivesithi kuba kaloku akufunekanga kwaye akunyanzelekanga ukuba ndiyokukhwela ibhasi okanye iteksi ndiye etawuni. Imali ndiyakwazi ukuyifaka ndizihlelele endlini yam.

Ukuthumela imali eMzantsi Afrika kufana nqwa nokuthumela imali enqumla imida isiya kwezinye iindawo zaseAfrika.

Kubalulekile ukuba zikhawuleze zipasiswe izicelo zentlawulo kuba kaloku kufuneke ndikhawulezise ndenze amalungiselelo okungcwaba.

Ibalulekile i-inshorensi yobomi kuba kaloku abantwana bakho baza kukwazi ukuqhubeka nobomi, baqhubeke besiya esikolweni, baqhubeke besitya. Ubomi bungami xa uswelekile.

Abanalwazi olupheleleyo. Yiyo loo nto bevakalelwa ngolu hlobo.

Ewe, ayafikeleleka kumntu wonke.

Ibhanki endiyisebenzisayo inee-ATMs phantse kuyo yonke indawo. Ibhanki endiyisebenzisayo ayinazityhu ezinde.